Ngizizwa ngidangele ngaleyo mali engiyikhiphileyo ngilungisa imoto yami. Siyayikhokha intela kuhulumeni njalo konke okuthiwa sikwenze siyakwenza. Uhulumeni uhlulwa yini ukuthi agcine imigwaqo yethu isesimweni esifaneleyo? Ngizwa ubuhlungu kakhulu ngoba ngigcine ngingena endlekweni ekuthini bengayimiselanga ukukhipha imali engako konke lokhu kungishiye ngindikindiki. Ngiphatheke kabi nasemoyeni imali ebengiyiqokelela ingeyezingane zami. Ngiphoqeleke ukuthi ngiyithathe ngiyisebenzise emotweni, konke lokhu akungiphathanga kahle.

Sawubona mfowethu hhayi mfowethu, ngicela nje singaxabani, kukhona okungathi akuqondanga lapha . Ukwehla kwami esitimeleni sengifica ukuthi itikiti lami angisaliboni mfowethu. Nalobhaka obunetikiti angisahlangani nawo. Phephisa mfowethu ngicela ungangilwisi , nemadlana encane le ebenginayo ibikubhaka. Ngiyazi mfowethu usemandleni ukuthi ungangibopha ungiphonse endlini emnyama. Kepha ngiyacela ngidedele mfowethu, ngihambe. Phephisa mfowethu, ngicela ungizwele, ayidle izishiyele mfowethu, ngiyakucela ndoda yamadoda ngiyaxolisa mfowethu, ngiyaxolisa baba.

Engingakwenza mangabe ngifika sebethi itikiti lami alitholakali kwi-system yikuthi sengingabuyela lapho engibhukhe khona noma ngabe bengibhukhe ngefoni sengingavula lapho engibhukhe khona, ngithole i-reference number leyo namba ngiyithathe, ngifonele i-customer care yabo, ngibachazele inkinga engibhekane nayo. Futhi okunye engingakwenza ukuthi ngiye khona efas'teleni kusisi osebenza khona. Ngimcele ukuthi akafonele komkhulu e-head office, abanike i-reference number bahlole ukuthi aliveli yini lelo tikiti. Konke lokhu kungangitakula ekuthini balithole lelo tikiti noma kube khona umnyakazo abawenzayo.

We mameshana! Ngaze ngavelelwa. Hawu, Jehova, ngivelelwa yini kodwa Nkosi yami? We muntu ndini hamba uyobamba ulayini le ekugcineni ngeke sizwe ngawe lapha. Akukhona kwagogo wakho eZola lapha, phuma uye la ekugcineni, ngeke uthi usithole sifonele kangaka, bese wena uyasifohla kanjalo. Uphuma ekhaya elinjani umthetho wakho? Inhlonipho yashonaphi? Hhe awubazi abantu, hhe nangu umuntu. Wendoda! Hamba uye ekugcineni. Wemadoda nayi ingulube inginonela, nayi ingulube nje isenzumathanda hamba uye le ekugcineni uyoqala lapho nathi siqale khona, uyeke lo msangano.

Sikhona isikhathi lapho engazizwa ngingaphephile khona ngisebhasini. Kwakukhona abafana ababelihlekana ababehamba beyidlela inyembezi zika-Queen. Kwahamba kwahamba baqala ukuxabana bodwa ekuxabaneni kwabo, kwaba khona osethi kwabanye, "kukhona into ezonithusa engizoyikhipha." Lokho kwangithusa kakhulu ngoba isikhali sini leso okuthiwa siyothusa abantu. Ngisathi ngikubonile jiki jiki umshayeli uhamba uyalala. Usehamba uvuswa ngabagibeli ukuthi cha nayi imoto ifuna ukuphaphalaza. Lingaphaphalaza leli bhasi ngeke uphinde ulibambe kwaba njalo ukuthi sesihlukumezekile isimo simanzozo, konke nje akuhambi kahle. Ngabashayeli, ngabagibeli konke kuhlangahlangene.

Sawubona mfowethu unjani? Kwangathi izitimela azihambi kahle. Ingani nisithengisela amatikiti ekutheni nazi mhlophe ukuthi lezi zitimela zihamba emva kwesikhathi? Futhi okunye animemezeli ngani, anisitsheli ngani? S'phume siyobona enye iplani kusakhanya, lento eniyenzayo imbi njalo futhi ayilunganga. Nibaphatha kanjani abantu abafaka imali ebhizinisini ngale ndlela? Hhayi mfowethu, anizame ukukhuphula amasokisi. Ngisacela mhlawumbe ukushayele ozakwenu ubabuze ukuthi njengamanje isitimela esiyolandela siyolandela ngasiphi isikhathi.